Esikhathini ezinengi abomma ngibo abavame ukungenela intokfela ngombana ngibo baqalene nokutlhogeka kwemisebenzi khulu ukudlula abobaba ekwenza ukuthi bangenele iintokfela ukulinga ukuziphilisa baphilise nemindenabo. Okhunye kukobana lokha umma nakayincenye yestokfela, ufumana isekelo elivela kwabanye abomma, khulu khulu lokha nakunemiraro aqalene nayo ngekhaya. Kanti iintokfela zisiza abomma ukuthi bakwazi ukubulunga imali ngaphandle kokubhadela iindleko zebhanga.

Kuqakathekile ukuthi umuntu abenetjhorensi ngombana itjhorensi ivikela umuntu kwezeemali, ukwenza isibonelo, lokha umuntu nakavelelwa yingozi yekoloyi nofana agula angakalindeli, ukwazi ukusebenzisa imali itjhorensi ukudlula ebujamenobo. Lokhu kusiza ekutheni umuntu aqalane nokuphola nakagulako kunokuthi atshwenyeke ngemali yokubhadela iindleko zesibhedlela namkha zabodorhodere. Ukubanetjhorensi kuqakatheke nangokuthi, ubanesiqiniseko sokuthi uvikelekile begodu nalokha nawungavelelwa sisehlakalo esimbi, sikuthola usilindele.

Isikhathi sokuvunyelwa kwesibawo semalimboleko umuntu athole imali, siyahluka begodu kuyangomhlobo wesibawo semalimboleko umuntu asifakileko. Lokha umuntu nakafaka isibawo online, isibawo sakhe singavunyelwa kungakapheli amalanga amabili, kanti isibawo esifakwa bunqopha ebhanga singathatha ilanga linye ukuya kamathathu. Ukuphumelela kwesibawo semalimboleko kulawulwa zizinto ezihlukahlukeneko, njengokuba nerekhodi elihle lokubhadala iinkolodo, nokuletha amaphepha afaneleko naqinisekisiweko nawufaka isibawo sakho.

I-airtime ungayithenga ebulungelweni usebenzisa umaliledinini ngeendlela ezihlukahlukeneko. Indlela yokuthoma, ungasebenzisa i-app yebhanga lapha ubulunga khona imali. Lokhu ungakwenza ngokugandelela ikunubhe lapho itjho khona ukuthi thenga, ngemuva kwalokho ukhethe ukuthi uthenga i-airtime yamalini, bese ufaka iinomboro zakho zomtato. Enye indlela, kusebenzisa inomboro ye-USSD bese ufaka imininingwana yakho yebhanga ulandele imiyalelo.

Ukubhadela iindleko zesikolo somntwanakho usebenzisa umaliledinini kuphephile begodu kumsinya, kodwana nanyana kunjalo kuqakathekile ukuthi utjheje ngaso soke isikhathi lokha nawusebenzisa umaliledinini ukubhadela iindleko zesikolo somntwanakho. Lokhu-ke, ungakwenza ngokuqinisekisa imininingwana yalapha uthumela khona imali. Okhunye ongakwenza, kusebenzisa inomboro eyifihlo, i-pin ukuqinisekisa ukuthi iinlelesi azikghoni ukusebenzisa umaliledininakho ukulelesa.

Ukubhadela nge-digital kulokha nawusebenzisa amahlelo wetheknoloji ukubhadela into ethileko ngaphandle kokusebenzisa imali ephatheka ngesandla. Ungabhadela nge-digital ngeendlela ezihlukahlukeneko ezifaka hlangana ukusebenzisa iikhwama za-online, ukusebenzisa i-app yebhanga, nangokusebenzisa amakarada angaphathekiko ama-vitual cards. Ukubhadela nge-digital kuyasiza ngokuthi kumsinya begodu ungakwenza ngananyana ngisiphi isikhathi nanyana ukuphi, kodwana kubonungozi umaliledininakho nakangakavikeleki kuhle ngombana iinlelesi zingasebenzisa imininingwanakho ukukugalaja.

Umuntu lokha nakalahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali, angadosela ibhanga abulunga kiyo imali ayazise ukuthi ulahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali. Ibhangakhe izomsiza ukwenza enye inomboro yokukhipha imali angayisebenzisa. Okhunye umuntu angakwenza, kukuya ebhanga bunqopha akhulumisane nomsebenzi webhanga ozomsiza ukwenza inomboro enye yokukhipha imali. Kanti umuntu angasebenzisa ne-app yebhanga lapha abulunga khona imali ukwenza enye inomboro yokukhipha imali.

Umuntu orhola imali encani uyakghona ukuthola imalimboleko kodwana lokho kulawulwa izizinto ezihlukahlukeneko nemigomo yeziko lapha aboleka khona imali. Ezinye zezinto ziqalwako lokha umuntu orhola imali encani nakafaka isibawo semalimboleko, kukobana unerekhodi elihle lokubhadela iinkolodo nokobana usebenza umsebenzi onzinzileko na, kodwana nanyana kunjalo, umuntu orhola imali encani nakanganikelwa imalimboleko, imali leyo unikelwa yona ngaphasi kwemigomo nemibandela eqinileko begodu neendleko eziphezulu khulu.

Lokha nakutholakala ukuthi umuntu akabhadeli itjhorensi qobe nyanga, umuntu loyo angakateleleka ukuthi abhadele imali engezelelekiweko ngenyanga elandelako, namkha itjhorensi yakhe ingaqinywa

Ngokwazo kwami imali yimbeleko yokufunda ikhona eenkolweni ekungasizo zombuso, esikhathini esinengi iinkolo ekungasizo zombuso ziqala umsebenzi wesikolo womfundi lokha umfundi nakaphasa ngamalengiso anganikelwa imalimboleko yokufunda ayibhadele esele asebenza kanti kwesinye isikhathi iinkolwezi zisiza umfundi ukuthola umsebenzi ukwenzela ukuthi akwazi ukubhadela imali ayikoloda isikolo.

Itjhorensi yokukhulisa isana angeze inghonghoyilo lokha ababelethi abafuna ukulamisa iminyaka emithathu ngokulandelana ngombana umhlobo lo wetjhorensi esikhathini esinengi uqale khulu ngokunikela imali yokubhadela iindleko zezepilo zabentwana, kunokuqala ukuthi abentwana batjhiyana ngeminyaka emingaki. Kunokuthi uqalwe lokho, itjhorensi ikusiza ukukhetha amahlelo wetjhorensi afanele umndenakho.

Iinzuzo zokusebenzisa imali kamaliledinini ngokuthi ukwazi ukuthola iinsiza zezeemali nanyana ngisiphi isikhathi nanyana kukuphi ngokusebenzisa umaliledininakho nje kwaphela. Kusiza nangokuthi, abantu abahlala kude namaziko wezeemali bakghone ukusebenzisa imali kamaliledinini begodu kwehlisa neendleko umuntu azibhadelako lokha nakasebenzisa iindlela ezijayelekileko zokusebenzisa imali. Ngale kwalokhu, kusiza ngokukhombisa ukuthi imalakho uyisebenzise njani, nini, kuphi.

Ngicabanga ukuthi abantu bakha namkha bathenga iindawo zokuhlala bese baziqatjhise ngombana kuyindlela yokwenza imali ngeqadi ngombana abantu abanengi bafuna iindawo zokuhlala eziqatjhwako njengabafundi nabantu abasebenzela kude nekhaya. Esinye isizathu salokhu, kukobana inani lendlu liyakhuphuka ekukhambeni kwesikhathi, okutjho ukuthi nawuyoyithengisa indlu leyo kusasa, uyoyithengisa ngemali edlula-le oyithenge ngayo.

Iintokfela zifundisa abantu ukuqakatheka kokubulunga imali nokusebenzisa imali kuhle ungayisebenzisi budlabha. Ukusebenzisana nabanye abantu nokubumbana, ukwakha ubudlelwano nokuthembana nokufunda ukwaba imali ngefanelo, nokuyisebenzisa lakufanele khona, ungayisebenzisi nje.

Kuqakathekile ukuthi umuntu avule i-akhawundi yebulugelo ngombana kusiza ukuthi umuntu akwazi ukuhlela imalakho kuhle begodu kuphephile ukubulunga imali ebhanga kunokuyibeka ekhaya lapha iinlelesi zingayithola khona lula. Ngale kwalokhu, lokha nawune akhawundi yebhanga, ukghona ukwenza namkha ukuthenga izinto lula, ukghona nokubona ukuthi imalakho uyisebenzise kuphi, nini.